Seo nka se hlalosetsang ngwanaka ke hore, mona Afrika e Borwa sebapadi papadi ena ya rugby ke papadi enngwe e bohlokwa hahoolo. Ke enngwe ya culture ya sports ya Afrika Borwa. Jwale rugby ebile ha e qeta mona Afrika e Borwa e kopanya mefuta e e mengata ya batho, e ba tlisa kutlwanong jwalo ka makgowa, jwalo ka batho ba batsho, jwalo ka ma-India jwalo jwalo. South Africa kapa yona Afrika e Borwa e rata rugby haholo, jwale ke papadi e bohlokwa mona naheng ya rona ya Afrika Borwa.

Ee rea dumela hore o re thuse ka tjhelete hore re kgone ho thola disebediswa tsa dipapadi sekolong sa rona. Disebediswa tsa dipapadi sekolong sa rona ke hodima di matsohong a Ntate Dlamini, Ntate Dlamini, ke ena a ikarabellang disebedisweng tsena. Jwale ke nahana hore ke tla o kopanya le Ntate Dlamini le dule fatshe le bue ka hore na o tla re thusa jwang ka tjhelete rona bana ba hlokang disebediswa tsena.

Bohlokwa ba ba dipapadi ke hore o ka kgona hore neng neng le wena o be marang-rang ka tsatsi le leng, o be champion o tsebahale Afrika Borwa ka bophara. Afrika Borwa ka bophara o tla tsebahala bakeng sa hore o bapetse papadi e ntle ya bolo. Bohlokwa bo bong ba dipapadi sekolong ke hore kapa bophelong ba hao feela ke hore o ba motho ya matlafetseng ebile jwale ka lefatshe lena la rona le re le tsebang hore le tletse dintho tse mpe o ka kgona ho ipaphanya le ntho tse mpe le hore o kene dinthong tse ding tse leng hore ha di molaong.

Ho ya ka nna esports ke papadi ya nnete. Esports e thusa motho kelellong ya hae. Kelello e kwetlisa kelello ya motho hore ebile e thusa le motho hore a be le kelello e matlafetseng a kgone le ho inahanela. A kgone ho nka diqeto tse matlafetseng tsa bohlokwa. Esports hoba jwale e etsa motho e kgapeletsa motho hore a nahane ka thata hore na tsamayo ya tsamaisano ya hae e nngwe ke efeng. Jwale esports e bohlokwa haholo ebile ke kwetliso ya mmele le kwetliso ya kelello e bohlokwa.

O tlameha hore o ikopanye le batho. O tlameha hore o ba ne le dikwetliso tse ding le batho le dihlopha tse ding tse ngata ho etsa bonnete ba hore dihlopheng tseo tse ngata ke wena mohlodi wa ho tsona kaofela. Jwale hore o iphumane diketsahalong tsena ke hore o ikopanye le batho o ikopanye le tse ding tsa dihlopha le buisane hore na le tlo sebetsa jwang, ebile dipapadi tsa lona di tlo ba neng le neng le neng.

Maratone oo ke o tsebang o tshwarelwang mona Afrika e borwa feela ke the Two Oceans Marathon. Maratone ona o tena o tshwarelwa mona Afrika e Borwa hobane o mahareng o kapa o kopanywa ke di-ocean-e tse pedi tse bitswang The Atlantic Ocean le Indian Ocean. Ke tsona feela ditaba tseo ke di tsebang tsa maratone ona.

Molekane wa ka ke nahana hore kannete nna le wena re ke re qale ho ikwetlisa, re ke re tswe re mathe ho tloha mona le ha e se hole molekane wa ka. Ho tloha khoneng ena ya seterata sa rona ho fihlella khoneng ele ya ho qetela setrateng sa rona ebile ho tla ba bobebe jwalo hobane ha hona le batho be leng hore ba teng ka mona ka mobileng. Wa utlwisisa hore le wena hore re dula mo ho senang batho ba bangata. Jwale tjenana le haebeng o ntso swabela batho ha o na ba o swaba hobane batho ba tla be ba se teng. Ha ko re re tswe molekane wa ka re ilo ikwetlisa hobane ho bohlokwa.